Dumelang le kae le bua le Mme Mamofokeng ka tulong enana ya Serope sa Benya. Ke ne ke letseditse hona jwale hore ke kgone ho le botsa dipotso tse ke nang le tsona, mme ke tebise le maikutlo a ka ka taba ena e, ke tlo lebotsa yona ka nnete. Ke kopa ho tseba hore ke ka hobaneng tshebeletso ya tshohanyetso moo re dulang teng ka Serope sa Benya e nka nako e telele hore e fihle ka nako tse ding ebile ha e fihle hohang. E kaba lebaka ke le reng eng? Tjhe, Mofumahadi ha ke ikutlwe hantle haholo ke ikutlwa e le taba e nkutlwisang bohloko enana ka lebaka la hore re dutse re shebane le batho ba kulang ka nako e nngwe ha le fihle ka nako e nngwe le fihla ka mora nako, motho a se a kgaohile, bophelo ba hae bo fedile. Mohlomong ha ne le fehlile pele ho nako eo, nka be le kgonne hore le mo thuse. Ke a leboha.

Bongata ba batho ba tshaba ho lata dipidisi tsa bona, ka lebaka la hore batho ba tlo reng. Ba bang o fumane hore ha ba so ikamohele le bona hore ba fumane kokwanahloko enana e leng ya H _I_ V. Ka hoo, ho ba boima hore ba tsamaye ba late dipidisi tsa bona ba lebetse hore ke tse thusang bophelo ba bona hore ba kgone ho tswella pele ba nne ba phele le malapa a bo bona. Le batho bao ba ba ratang bona, se ba se shebileng, ke hore batho ba tla reng, kapa batho ba reng. Kapa hore batho ba ba sheba jwang ha ba lo lata dipidisi tseo tsa bona.

Ho bua nnete, feela, nna le batho be ke phelang le bona. Ha re tloha re tshabile haholo lefu lena la COVID-19. Ka lebaka la hore ne re le nka jwalo ka lefu le leng, hore le tshwana le flu ka bokgutshwane, ka lebaka la hore matshwao a teng a na tshwana le matshwao a tshwarang batho ba tshabang ke sefuba. Jwale ne re leka ka bojohle ba rona hore re nwe meriana e thibelang kokwana ena na hore sekebe ya kena ho rona. Le ha feela ne re etswa ka tlung re tsamaya re kentse di thibela kokwana enana, empa ne re etsa ka bojohle ba rona hore re nwe meriana e jwalo ka bo mohlonyane, re nwe meriana e tshwanang le bo mpila jwalo, jwalo hore re kgone ho fodisa kokwana ena. E se ke be ya fihla rona.

Ke monahano o motle haholo hore dikolo di ijalle meroho. Ka dinako tse ding, meroho e tlisiwang ke banana ba dijo, batho ba ba tlisang dijo dikolong ba na, le ho tlisa meroho e senyehileng. O fumane hore ditapole ha di sa le ntle cabbage ya hae sa le ntle. Jwale ke ka tsela e ntle haholo hore ba itjalle tsona, ba kgone ho tseba hore ka letsatsi le latelang kapa ka letsatsi la Labobedi, kapa la Laboraro, bana ha ba yona ba tlo ja meroho, ba kgone hore ba lo e kotula, ba e ntshe ba e hlatswe ba e kolomake, ba kgone hore ba phehela bana dijo tse tswang hantle, mobung tse sa ntsane e le tsa tlhaho. Budget ya sekolo yona ha ke tsebe hakaalo hore e ya dumela kapa ha e dumele hobane dikolo tse ngata bana ba patale. Ha ba patale ha kgwedi feela for ho rutwa, empa dikolong tse ding ba patalwa. Ke a leboha.

Ka lebaka la hore ke a bona hore o so fetile dilemong tsa ho kena di kamanong tsa lerato. Ke tlo o eletsa ngwanaka hore ka dinako tsohle o dule o sebedisa kgohlopo e le yona e tlo tshireletsang hore o se kebe wa fumana mafu a thobalano, o se kebe wa imisa ngwanana. Le ha ke tseba hore thobalano ha se taba tsa hore ke ntho ya nama fela. Empa le moyeng e ya senya, jwale ke ka kgothaletsa hore o se kebe. Wa ba wa ba le banana ba bangata bophelong ba hao. Ha ho na le ngwanyana o mo ratileng phela le yena hoo a le mong. Ho se ka ba na le ba bang hape hobane o ka se tsebe hore dintho tsa hao bophelong di kwetswe ke eng. Mafu a mangata ka ntle ka monana, mme diphoso di a etsahala hore kgohlopo ka nako e nngwe e phunyehe. Empa o etse ka bojohle ba hao, o dule o e lekola pele.

Ho ya ka hore ke popelo kapa ke matswele kapa ke letlalo moo ba tlang ho lekola teng ka ditaba tsa kankere. Jwale rona ba ile ba re eletsa hore re etse nthwena ya popelo habedi ka selemo, re tla e kgutlela re iphetha hape ka mora dilemo tse tharo. Jwale ho ya ho fapana hore ho tlo nka e feng. Diteko tse kileng ka di etsa nna ke ho lekola popelo ya ka hore hakena kankere ka hare ho yona na hobane ne ke tsamaya ke ba na le mahloko kapa bohloko be ke sa utlwisise hore bo tswa kae.

Ke tseba HIV, Kankere, Tswekere, Low Blood, High Blood le Lefu la Masapo ke tsona tse ka reng ke a tseba hore ha di fole. Se teng feela wa kokobala. Se o ke se tsebang ka kankere ke hore ha e fumanwe ka nako ya kgona hore e fole pele e ya di nthong tse ding hape tsa mmele. Empa ha ba e fumane lelapa ya bolaya hobane ha e sa fola jwale le ana a mang mafu, meriana e be re fang yona hore e nwe e kokobetsa feela bohloko bonana, empa ha se hore wa fola fole. O kgutlele boemong ba hao ba hore ha o sa kula.

Ho nwa jwala, haholo ho ka etsa hore sebete sa hao se shwe. Ho nwa jwala haholo ho senya boko ba hao. Ho nwa jwala haholo ho etsa o fellwe ke matla, o e fumane le hore le ha o tlamehile o lo kopanela dikobo le motho wa mme, ha o sa na wona matla ao. Ka lebaka la jwala bona bo bongatangata bo, bo nwang o bolaya le tsona di-cells tsa boko. Ke sa tsebeng lentswe le le hlakileng hantle la Sesotho, empa ho bolaya di - cells tsa boko hore bo lematsa ho nahaneng wa hao. O qetella o so sa utlwisise hantle kapa o so sa tsebe ho nahana ebile o so o bua ka ka tsela e re ka reng ho bua, o sa kgone ho atisa mantswe a hao le ho phakisisa puo ya hao.

Ke ka mo eletsa ka hore a ye sepetlele. Ha ke di tsebe hantle dintho tsa lebollong, empa ke a tseba hore ke moetlo, ha se mang le mang a yang lebollong hape ho ya ka seboko sa heno hore o ye lebollong. Jwale ke ka mo eletsa hore a ye sepetlele a lo bolla teng. Ka lebaka la dintho tsa, ka lebaka la di ntho tsa hore sepetlele o tlo fumana e thuso e felletseng. O tlo fumana thuso e felletseng, e leng hore ba tlabe ba mohlokometse le ha fihla hae o tlo kgona hore yena a itlhokomele a etse ho ya ka mokgwa wa laetsweng ka ona. E le hore lebollong a ka lemala, e le hore mohlomong o zama ho sebetsa ka thata, ya ba e leng hore wa lemala a latela melao ya lebollong.

Nna ke motho e leng hore ha ke ya ngakeng ke lo hlahloba. Ha ke ye di ngakeng tsa ditjeho tse hodimo ke motho ya shebileng ho fumana kganya le thuso. Ho tswa ngakeng e seng hore e re ha kere ke a fihla ngakeng, o lo batla tjhelete e ka hodimo ho eo ke nang le yona. Tjhe, hohang ha se ho sebeletsa batho kannete empa ke ho beha tjhelete ka pele.